Ukukhangisa kuwayilesi kuhle kakhulu kanti futhi kuyakusiza nokuthi uthole izethameli ezithanda noma ngabe yini le osuke uyikhangisa, eziningi, uthola izinkulungwane zezithameli noma izinkulungwane zabantu zizokuxhasa. Nokuthi futhi kulula ukuthi utholakale imininingwane yakho uma ufake izinto zakho kuwayilense.

Uma ngingafaka ifomethi entsha eziteshini zomsakazo, ingabandakanya kanjani abalaleli iphinde inikeze ulwazi olubalulekile? Ngingafaka ifomethi yokukhuluma ngokulwa ngobhubhane le sanculela ngculazi. Kanti futhi ngingaphinde ngibasize ngezinqangasdingo ezingabasiza ukuba basebenzise ekwenzeni ucansi oluphephile. Kanti futhi siphinde senze nemikhankaso sixwayise ngakho konke okubi, ngakho ukuthelelana nesandulela ngculaza.

Izinhlelo zokusebenza zezempilo zikhuthaza imikhuba engcono. Yebo, ziyayikhuthaza imikhuba engcono zokuthi sikwazi ukuzivikela sizinakekele. Sidle ukudla okumsoco okusinakekelayo futhi. Nanokuthi sihlezi sizibhekile ngaso sonke isikhathi. Uma kunezinto esibhekene nazo kunokufa okukhona okungenile bayasisiza ukuba sisheshe sinakekele, sisheshe futhi sazi ngami. Basiza kakhulu abezempilo ngaso sonke isikhathi.

Ziyinika kanjani inkundla yokukhuluma amazwi endawo? Ziyinika kahle ngokuthi uma ngabe kukhishwe mhlampe, ngingathi isibonelo, kukhulunywa ngezezimali noma kukhuluma ngokuboleka imali. Mase kuyakhulunywa kuyafonwa abalaleli befonela emsakazweni kukhulunywe ukuthi, waboleka bani bani imali wangayibuyisa. Okwenza ukuthi ugwemeke kwabanye abantu abangafika empilweni yakho bezoboleka imali. Nanokuthi uthola izinto eziningi nolwazi oluningi ngabasuke bekukhuluma lapho.

Zakhiwa ngokuthi ubize umuntu onolwazi nosebenza kulowo mkhakha. Ukuba eze emsakazweni kuzokhuluma ngalokho okusuke kuyinkinga, noma ngalokho okusuke kuyikona ngaleso sikhathi. Kubalulekile-ke nokuthi kwenze abalaleli ukuthi bazi kangcono baphinde bagweme-ke ezintweni ezikhona emhlabeni jikelele ezenzakalayo. Njengokuthi ubize udokotela ezokhuluma ngezifo ey'khona ezifikayo. Ubize abezimali bezokhuluma ngokuthi amaphesenti nezintela zikhule kanjani, bengakwazi ukuthi bay'gcine kanjani iy'mali zabo. Ubize abezempilo bezokhuluma ngokuthi, ikuphi ubhubhane olufikile, olukhona, kumele benze njani ukuze bazithole bevikelekekile kulolu bhubhane. Kuningi engingakusho.

Imithombo ongathola kuyo izindaba ezethembekile zaseNingizimu Afrika, kungaba umabonakude, amaphephabhuku i-magazine, , umabonakude, amaphephandaba, ey'nkundleni zokuxhumana, nakhona emsakazweni.

Ngingakhangisa ngezokujabula, ngokomculo, nala okuhlangana khona abantu nabaculi bezodlala bedijeye, bedlalela abantu thina sidanse. Ngoba yinto engiyithandayo kanti futhi umculo ubalulekile ey'mpilweni zethu. Ngingathanda ukuthi ngikhangise ngama-event emcimbi, la ekuhlangana khona abantu abasha beyozijabulisa, beyojabula futhi.

Ukuba ne-generator engakusiza ukuba ukhangise. Mase uxhumasa iWi-Fi yakho, ukuze izoqhubeka isebenze. Kanti futhi uma unedatha kuyasiza kakhulu. Noma inethiwekhi ihambe kancane kodwa kuyasiza ukuthi uma ngabe i-Wi-Fi icimile, idatha lona lisale lisebenze.